Leri u fanekeleke ku ri landzelela loko u lava mali ya wena ya ndzindzakhombo wa vutomi. I ku landzelela milawu leyi yi nga vekiwa hi laha u nga vekisa kona mali ya wena. Loko ku ri na tikotara to karhi to va ku pimerile ku loko ku fika nkarhi wa so i nga kota ku ya kuma mali ya wena, wa ya na swilo leswi lavekaka i ya i ya teka mali ya wena.

Ku pimanisa tipulani to hambana ta mpfuneto wa swa vutshunguri ku kuma yin'we leyi fambiselanaka na swilaveko swa wena, i ku langutisa ku ri laha i yaka kona, loko wo tshuka i yile i ya twa ku vava hi swihi swilo leswi va nga ku nyikaka swona ku ku ya hi mavabyi ma wena? Ku ya hi swa timali ta wena ku i fikelela eka pulani yihi? Swilo leswi i fanekele ku swi langutisa swin'wanyana i ku, loko wo tshuka i twa ku vava nkarhi wun'wana na wun'wanyana, i nga kuma ku pfuneka nkarhi wun'wana na wun'wanyana xana ke? Kumbe ku na tiawara leti ndhawu yeleyo yo karhi yi tirhaka hi tona ntsena na? Loko wo tshuka i twa ku vava exikarhi ka vusiku, i nga tshika i kota ku pfuneka xana ke?

Hi ku vona ka mina, xipfuno lexi xin'wana swa ku kota ku fikelela mali ya wena ya mpfuneto wa vaaki u ri kule, ematshan'wini yo yi landza hi xiviri i ku, i nga kota ku rhuma n'wana kumbe wun'wanyana loyi u n'wi tshembaka ku a ya ku tekela mali ya wena. Na loko wo tshuka i nga titwangi kahle kumbe ku va na swin'wanyana u tsandzeka ku ya teka mali ya wena, u nga rhumisa van'wana lava i va tshembaka i tshamaka na vona. Hi swona leswi swi nga kahle, ka ku i kota ku fikelela mali ya wena. I nga kuma na munhu loyi i n'wi tshembaka i nga n'wi endlaku beneficiary ya wena, ya leswaku loko wo tshika e tsandzeka ku ya ti tekela mali i rhuma a yena a ya teka.

Mbuyelo lowu mali leyi ya UIF yi va ka na wona exikarhi ka vanhu lava nga helela hi mintirho, i ku ya swi kota ku pfuneta hi ku xava swakudya, ku endlela vana timfanelo, ku va i kota ku endla ti-CV, i kota ku kuma mali yo heleketa ti-CV laha ku heleketiwaku kona. I nga kota no endla swikhoswakhoswana leswi nga kona masiku lama swo antswisa vutomi bya wena hi mali leyi, loko wa ha lavalava ntirho. Mali leyi ya pfuna swinene loko wa ha lavalava ntirho ku yi ku koka kwalaya yi kotaka ku ku push-a kona, vutomi bya emahlweni.

Eka vamachonisi vo ka va nga ra ntwela vusiwana yi ta na switandzhaku swo loko u tsandzeka ku hakela, va teka swilo va teka nhundzu ekaya ka wena. Van'wanyana no kota ku vulavula, a va swi koti ku vulavula. Van'wanyana no tirhisa mavoko va tirhisa va ku tirhisela, hikokwalaho ko i na mali ya vona. So va ehleketa leswaku loko ku ri na mali ya vona a wu na nchumu xo xi vulavula, hi mhaka ya leswaku wa va kolota.

Lexi endlaka leswaku munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo i ku, van'wanyana va va va kha va nga swi tivi leswaku mali leyi va lavaka ku yi tirhisa va va va nga endlanga pulani yo ringanela yo endla ya leswaku va lava ku endla yini hi mali. Vanhu vo tala lava endlaka swilo swo fana na leswi, va va va nga ri na pulani ya mali, va va va nga ri na pulani ya swilo leswi va lavaka ku swi endla hi mali.

Swilo leswi tibangi ti swi tekelaka enhlokweni loko ti teka xiboho xo mpimo wa xikweleti xa mukomberi lontshwa wa khadi ra xikweleti, i ku va ri langutisa leswaku a ku na laha a kolotaka kona ko ka a nga se tshama ku a hakela. Swilo swa wa tirha na? I na xona xilipi xa muholo ke? Swilo leswi a swi endlaka hi n'hweti, swi nge n'wi kavanyeti ku va a kota ku hakela xikweleti xa yena xana ke?

Mhaka yo tirhisa vamachonisi yi na vunghozi byo vamachonisa vo tala, va endla ku loko i lomba mali van'wani va yi lava yi ri na forty wa tiphesente loko yi vuya, van'wani va yi lava loko yi ri na fifty ya tiphesente loko yi vuya. Swi endla leswaku loko na wena i kuma mali yi sala yi nga khomangi mali, leswi endlaka ku i tlhela i tlhelela futhi i ya lomba mali yin'wanyani eka vamachonisi. Loko wo tsandzeka ku va hakela, van'wanyani va kwata va tekateka nhundzu ya wena endlwini va.

Lexi khumbaka mpimo wa ndzindzakhombo wa timovha, hileswaku loko wo kumeka yi nga vavisekanga eka khombo ra movha wa wena ku hava xindzindzakhombo lexi i nga ta xi kuma. Loko wo kumeka movha wu nga vavisekanga na wena n'winyi movha mi nga vavisekanga, a ku na ndzindzakhombo leyi mi nga ta yi kuma. Mara loko wo kumeka i vavisekile swi vonaka ku i nge he koti ku ti tirhela ku fika nkarhi wo karhi kumbexana i ta hanya na vutsoniwa, va ku nyika ndzindzakhombo.

Matsalwa lawa munhu a fanekeleke ku ma tisa ebangi loko a lava ku endla swikombelo i phepha ra photo copy ya pasi ra yena photo copy ya statement-e xa yena xa bangi xa tin'hweti tinharhu leti ti hundzeke. Va ta kota ku vona leswaku wa pfumeleriwa ku teka mali leyiwani xana ke.

Hikokwalaho ka yini swi na nkoka ku tiva ntsengo lowu bangi wu ku hakerisaka wona ku u veka mali ya wena u nge se hlawula akhawunti leyi u lavaku ku yi pfula swi na nkoka hi ndlela leyi ya ku u veka mali ya wena u kha u swi tiva ku loko ku ya fika nkarhi wo ya i ya yi teka ku nga vi na ku vulavula ku nga vi na swivulavula u vula leswaku bangi yi ku dyele mali munhu wun'wana na wun'wanyani u fene a va kha swi tiva leswaku bangi yi n'wi hakerisa mali muni i fene a va a ri na vutivi byo u hakela mali muni a nge se hlawula akhawunti loyi a a yi lavaka ku veka mali.

Anakanya u ri na mali yo karhi leyi u fanekeleke u yi hlayisa hikokwalaho ka yini u nga hlawula akhawunti yo hlayisa mali leyi nga na ntswalo lowukulu xivangelo lexi nga endlaka leswaku ndzi hlawula akhawunti leyi yi nga na ntswalo lowukulu i ku va ndzi swi tiva leswaku loko nkarhi wu fika lowu ndzi fanekeleku ndzi teka mali ya mina yi ta va yi ri na ntswalo lowukulu laha ndzi nga ta kota ku fikelela ku endla swilo leswi ndzi swi lavaka ku swi endla.

Leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti swi hambana hikuva i khadi ra xikweleti ra xikweleti xa yini na ku u va u teke xikweleti xa xa mali muni lembe rero loko u va u teke u swikweleti swa mali ye le henhle na mali leyi u yi hakelaka yi fane yi va yi ri ya ntsengo wa le henhle.

Ndzindzakhombo leyi ndzi yi tirhisaka yi tirha hi ndlela leyi endzhaku ka loko muhakeri wa yona a lovile loko muhakeri wa yona a lovile yi nyika ti-beneficiary mali hi hi n'hweti na n'hweti yi ya ku na leyo hakela kan'we ku na leya xikombiso ya n'wana hikuva mina ndzi na n'wana ndzi endlile leswaku a nga vheti a kuma timali ti helerile hi kan'we kan'we a kuma mali hi n'hweti na n'hweti ku kondza a fika malembe mo karhi a kota ku tiyimela.

Nhluvuko i swilo swa kahle, xana ku va vanhu va hola hi tibangi va nga ha yi ku ya folela swi tisi nhluvuko wa njhani ematikoxikaya, swi tise nhluvuko wa ku loko munhu a ri na mali a swi bohi ku a ya yi folela a yi teka a vuya a ta tshama na yona endlwini hi kan'we a swi bohi ku va u teka mali ebangi loko u lava ku endla swilo wa xava hi makhadi, leswi swi tise leswaku vanhu va va na vuhlayiseki byikulu swinene.

I vutihlamuleri bya munhu loyi a tirhaku ku veka mali ya UIF, na muti na muthori i vutihlamuleri bya yena hikuva munhu loko a tirha a nge suki a ya titsarisa ku yena i lava ku kokeriwa mali ya UIF muthori wa yena a nga ri eku switsakeleni, i ntirho wa muthori ku va a hlayisa vatirhi va yena leswaku na loko ko tshuka ntirho wu hela va sala va ri na swimalana swo tihlayisa.

Leswi swi endlaka leswaku vanhu va pfula makhadi ku laveka mali i ku va munhu a ta kota ku va na vuhlayiselo byinene bya mali na ku va munhu loko a a teka mali ebangini ya yena a swi laveki leswaku akhawunti yi sala yi nga ri na mali.

Bangi ya le ka selifoni ku vuriwa ku va munhu a ri na ku a va na mfikelelo wa mali wa yena nkarhi wun'wana na wun'wana lowu a wu lavaku, nkoka wa ku va munhu a tirhisa bangi ya selifoni i ku loko a lava mali a swi bohi a ya etihofisini ta tibangi ku va a fikelela mali ya yena.

Vana va xikolo swa tiyunivhesiti ta Afrika-Dzonga va endlile xitereko hikuva va lava leswaku tihakelo ta mali ta swikolo ti susiwa, E-e a ndzi pfumeli leswaku tiyunivhesiti ti ngheniwa mahala hikuva tiyunivhesiti ti na vatirhi lava fanekeleke va holeriwa, ku na switirhisiwa leswi fanekeleke swi xaviwa eswikolweni leswaku vana va xikolo va ta dyondza kahle eswikolweni.

Vunghozi byo katsakanya va machonisa i ku va loko ku fika nkarhi wo i nga ha koti ku hakela vamachonisi hi ku fanela hikuva machonisi wun'wana na wun'wanyana loko a ku nyika mali ku va ku ri na mali ya ntswalo ehenhla, leswi swi nga endla leswaku i tikuma i ri ehansi ka ntshikelelo wa swa timali loko u katsakanya va machonisa.

Va machonisa a va endli swa kahle loko va tshova nenge loko munhu a nga hakeli, xo sungula vamachonisi vo tala a va a va le nawini ku va va lombisa timali, loko wo lomba mali eka munhu ivi u tsandzeka ku n'wi hakela ivi a ku tshovaka nenge u na timfanelo to ya i ya n'wi pfulela case.